Batho ba bang ha ba kgone hore ba kgone hore ba be le dikoloi ha ba kgone hore ba patale ditekesi di-Uber bese ke yona e leng hore ba e kgona hobane e boemo bo tlase haholo ka tjheleteng jwale ha o reka theke ya bese ka kgwedi ho patala tjhelete e nyane ho feta ha o tlatsa petrol kgwedi.

Hobane metsi e mengata ya e leng horeng e tsamaile ka yona batho ba e otla ka majwe ba e senya. Jwale e kgetha dibaka hore na e tsamaya kae le kae le kae.

Nka kgona hore ke buisane le bona ke ba behe fatshe hore akere la bona jwale hore le sokola transport ya hore le ye mesebetsing re ka shebisana re shebe hore bese na nka bokae taxi ka bokae be re fokotsa hanyane hore ke ba thuse.

Nka ba kgothaletsa ka hore ba palame difofane hobane koloi e nka nako e telele ho ya moo o ya hole le hore o tshabe di-accident tseleng moo.

Ke rata ho tsamaya mantsibuya hobane ha ho sana moferefere. Ha ho sana batho ba bangata ditoropong moo.

Leeto la ka le ne le le monate bese e ne ke tsamaya ka yona e ne le bese. E na le toilet ka hare e na le ditulo tse mona tse hantle e na le mesamo. Ha ke batla ho robala ke kgona ho robala. Ba ne ba ntshwere hantle ka beseng le moo mo ke tswang teng.

Leeto leo le ne le le hantle fela mare jwale ke ne ke sa kgotsofala moo ke utlwang moya fesetereng ya sefofane. E le hore na o hlaha jwang ho tlile jwang. Ke ipotsa dipotso tse jwalo ke ile ka tshwenya haholo ho fihlela be re fihla ke tshohile haholo hore moya oo ha o ka kena moo sefofane seo se tlo.

Ho ne ho le hantle ho ne ho le monate sefofane seo se comfort sona se hantle ha se di ho se ho palama ka ho sona o feel-a monate le ha re le moyeng moo hodimo re ne re bona dintho tse leng hore re dula re sa di bone jwalo ka bo maru hoba fatshe teng re sa kgone hore re bone fatshe.

Dintlha tse ke tlo di kopa ho bona ke tlo kopa di-number tsa batswadi kapa tsa batho ba dulang lapeng la bona ke kopa le ID number ke kope ho tsamaya le motho a e leng hore o tlotse eighteen years ke be ke kope le tjhelete e kalo ka lekgolo ho ya moo o tla be re yang teng.

Ha re kgone ho beha tjhelete hantle hobane re reka ka kgwedi. Mafura ana a nyoloha letsatsi le letsatsi a theoha letsatsi le letsatsi jwale ha kgwedi e fedile a ba sa theoha a nyolohile.

Ee, phapano ya maemofofane a matjhaba ke hore ho na le difofane tseo e leng hore di tsamaya ka pelenyana di fofa ka pelenyana dikgolo ebile hona le tse nyane.

Ke dumellana le sena hobane ha o ka emela taxi e tseleng ka thoko ho tsela ha ditlokotsebe kapa mashodu ba tla mona ba kopana le wena tseleng moo ba tlo nka dintho tsa hao mono re ha o ka e lata ka hare ho renke o tlo kgona hore o be safe.

Ke ke rate ho sebedisa tekesi hobane tekesi e tlala ka pelenyana ebile e tsamaya ka pelenyana tseleng.

Ntho ya boshodu ha ya loka hobane ha o dula o ntso senyetsa batho. Batho ba kgona hore ba o sebetse kapa ba buisane bo bona kaofela hore motho enwa o sa re senyetsa yane mosebetsi ya setjhaba. Ha re mo kenyeng taere re motjheseng re mo bolayeng kapa re mo ise tjhankaneng dilemo tsa hae kaofela. Jwale tlohela ho ntso ho utswa dintho tsa batho o senyetsa batho.